Sebaka seo ke kgethileng ho bapala papadi ya bolo ya matsoho. Ke sebaka se haufi haholo. Ha ke tsamaye nako ya ho feta metsotso e leshome. Ka ha ke motho ya sa kgoneng ho tsamaya nako e telele letsatsing. Ke motho ya nang le bothata ba ho tswa mokola ha ke la ka tsamaya letsatsing nako e telele. Ke kgethile papadi ena ya netball kapa bolo ya matsoho ya basadi ka ha e le haufi le nna mo ke dulang teng. Le batho bao ba e bapalang e le batho bao ke ba tlwaetseng, ebile ke ba tseba. Ebile ke utlwana haholo le bona. Papadi ena ke e rata haholo ka ha e thapolla mmele ebile e tjhorisa le kelello.

Kamano ya ka le mosuwehlooho wa ka ya nrutang ka dihlopheng. Ke kamano ya morutana le mosuwe. Tlhomphano e ntse e le teng, tlhompho ya hore ke motho ya moholo e ntse e le teng. Empa o ya rate hore ha re le dipapading, re bontshe ho utlwana, re bontshe re na le setswalle, e le hore re tle re kgone ho buisana ka malebela le ho utlwa malebela ao re ka e sebedisang ho hlola ditlhodisano dipapading. Ke motho ya ratang tlhompho, ke motho ya ratang batho ba itlhomphang, ba bileng ba mono melang. Kamano ya ka e ntse e le ya morutana le titjhere. Empa mabaleng e batla e lokolohile haholo ka ha re ba batswalle.

Nka eletsa ho mmuso hore o ikopanye o etse mokgatlo wa batho ba bapalang dipapadi tse fapaneng. Bao e leng hore ba emela naha dinaheng tsa matjhaba. Mekgatlo oo o etele bana dikolong, metseng le metsaneng ya rona mafelong a beke a bana ba sa dikolong. Ba ba bolelle ka mokgo dipapadi di ka ba isang hole ka bophelo, ba ka ifumana ba emetse naha mafatsheng a fapaneng ka dipapadi tse fapaneng. Ba ba bolelle dikatleho tse ba di fihletseng ka feela ho bapala dipapadi. Sena se ka etsa ba batle ba ikutlwa ba batla ho tshwana le bona, ba qetelle ba ba le yona kgahleho ya hore ba ye dipapading ba lo ikwetlisa.

Motho a ka fumana lekeno ka ho ikwetlisa ka ho rekisa dihlahiswa tse amanang le ho ikwetlisa. A ka etsa lenaneho mo a ikwetlisang a thusa batho ho ikwetlisa, e leng lenaneo le ka etswang marangrang mme batho ba patala lenaneho le jwalo. Ho ikwetlisa le ho theola mmele kapa ho dula motho a kwetlile a matlafetse mmeleng.

Ho bohlokwa ho bapala dikarata le lelapa la hao. Ka ho le thaba mmoho le le a tsheha le ya hlodisana. Seo se ka hodisa kutlwano le lerato la lona le le lelapa. Le ka bapala dikarata ka mefuta yohle ya yona. E le ho kenyeletsa e mong le mong ka lapeng e leng ngwana, motho ya moholo. Sena se ka nyolla setswalle sa itokisa le lerato le sentse le le teng ka lapeng.

Tsela ya ho latela papadi ntle le seyalemoyeng ke hore nka sebedisa dikanala tse teng tsa marangrang hore nka boha kapa hona ho mamela papadi. Nna ke sebedisa sehlahiswa seo ntumellang hore la ho papadi e fetile nka e kgutlisetsa morao, ke a e shebella kapa hona ho e mamela. Sehlahiswa sena ke app ya tee ya television, e ke e sebedisang ka Wi-Fi yona e bitswa Waka TV.

Ke ne ke thabile haholo ho bona sehlopha sa rona sa naha se hlahella ka mahetla Mohopeng wa Lefatshe. Dipapading tsa Mohope wa Lefatshe. Le ha e le hore se qetelletse se sa fihlang makgaolakgang, empa ke ikutlwile ke le motlotlo haholo hore se lwanne ho feta diqholotsong tsohle tse ba bileng le tsona, le ho feta mekgahlelong e meng hore ba qetelle ba iphumane ba fihlile mekgahlelong ya dipapadi tsa Mohope wa Lefatshe. Ke motlotlo haholo ka sehlopha sa rona. Ke ntse ke dumela le hore se tla nne se lwane le dilemong tse tlang hore se fihlele boemo bo jwalo hape. Mohlomong se ka ba sa iphumana se hapile Mohope ona wa Lefatshe.